Ewe, zikhona iindlela ezahlukeneyo zoba ndikwazi ukwenza utshintsho efowunini nam. Ndiyakwazi ukungena kuWhatsApp, ndithethe nabo through WhatsApp, bandiphe i-options ezahlukeneyo ezoba ndikwazi ukupresa ukuze ndenze utshintsho ngokuba ndilandelise nge-ID namba yam, ogqiba ndikhethe i-option apho ndizokwazi khona utsho uba, ndifuna utsheyinja iWi-Fi yam.

Ngosuku ndiqhele ukusebenzisa i-one gig ngoba kumaxesha amanintsi ndisebenzisa ifowuni yam ngokuthetha nabantu through WhatsApp, ngokugugula izinto kwi-intanethi, nokubukela uTikTok. Into etya kakhulu idatha nguTikTok. So, kumaxesha manintsi ndinokusebenzisa i-one gig. Ukuba loo one gig leyo izawundithatha ekuseni ukuze kuyophela ngo-twelve ebusuku, ogqiba iphele ke.

Ewe, kumanye amaxesha ndisebenzisa ifowuni yam ukufunda izinto ngoba yinto endifikeleleka kalula kuyo. Andisingumntu othanda ithivi kakhulu okanye mandithi umabonakude. Ifowuni yiyo eba kufutshane kum, yiyo endichitha ixesha elinintsi kuyo.

Ndicinga uba eyokuba bafake imidlalo i-online gaming efowunini, akusilicebo elihle elo, ngoba ugqibela sowungakwazi ukuzikhontrola wena, ugqibela sowuthatha neemali ubuzibekile bucala uthi uzawuzisebenzisa for into ebalulekileyo, ugqibele sowudlala ngazo, ngoba ungasakwazi uba ungesenaye uhowu kwi-gambling ngoba kulula yokuba ifumaneke efowunini. Ke ngoku ndicimba ukuba bayifake efowunini, ibingasumbono omhle lowo ngoba bakhona abanye abantu abangakwazi ukuzinqanda, abangenayo uhowu.

Bendicela uba siphaneni ixesha, siphaneni itshansi. Ndiyazi nani nize ngeyenu ndlela, nathi size ngeyethu indlela, kodwa masihloniphaneni. Ewe, ndiya andastenda uba iWi-Fi ikhona apha kwaye nathi sizofunda apha, kodwa ndicela ingxolo yenu neefowuni zenu, ndicela nizehlise, okanye kuzomele uba sisayineni into ebizwa uba yi-petition as abafundi balapha elayibrari eyokuba iWi-Fi ngexesha elithile mayicinywe, ngoba nathi iyasingxolela. Sigqibilese singakwazi ukwenza into ebesiyizele apha elayibrari, sikhompromayize ixesha lethu for nina. So, bendicela sihloniphaneni.

Kungaba ndiaphugreyide iWi-Fi yam okanye nditshintshe apho irutha yam ikhona, ihlale kufutshane namagumbi ukuze izokwazi ukukhonektha yonke indawo endlini.

Ndiziva kabuhlungu kakhulu ngoba yimeko endiafektha kakhulu kwaye ndingathi iyandi-inkhonviniyensa because ibeka umsebenzi wam engcuphekweni. Ke ngoku xa ndifuna uba into enje ingandiphindi ndicinga uba ndithathe i-chance ngokuba ndifake iWi-Fi endlini, ndiyazi uba ndinayo i-backup xa kupotyeka enye, ndikwazi ukukhonektha kwenye.

Into emnandi nge-solar system izinto ezifana nee-gadgets ziyakwazi ukusebenza xa umbane ungekho. Iifriji, i-air conditioner ziyakwazi ukusebenza nge-solar system.

Ndingakhetha uSista Bhethina ngoba uSista Bhethina kwakungu mongikazi. Xa umculi wengoma wayethi in the mean time, wayexelela abantu abasebenza phantsi ukuba bajonge kwizinto ezichaphazela ulutsha kakhulu.